Swi hambana swihambana hikuva emadorobeni i ku tshama ku ri busy hikuva hi laha vanhu lava tirhaka va tele va taleke kona hi laha mali yi nga kona so tshama ku ri busy timovha va ti tele so na ti accident ti endleka ngopfu kambe emakaya a ku bizi hi ndlela leyo emakaya like timovha ti talanga ngopfu.

Swi vula leswaku mbilu ya yena yi koka ngati yo tala hi ku tlula ku fanele ku faneleka leswi a yi fanele yi koka ngati ha kona naswona swi vangiwa hi hi swakudya swo karhi leswi hi swi dyaka

Ya swona swa vava hikuva hi minkarhi ya ku tala swi va swi nga pulaniwanga kambe na vona vanhwana va fanele va tiyimisela ku sivela swo fana na sweswo kumbe va ri sure hi ku munhu loyi va etlelaka na yena u va a vonaka a ri munhu loyi a nga ta teka responsibility na naswona hi fanele hi va sapota loko se va bihile emirini na hina tanihi va xinuna hi fanele hi ehleketa hi n'wana hayi hi vatswari.

A ndzi ta katsa na vanhu lava ndzi seketelaka leswaku i mpelampela i murhi wa mina wa tirha leswaku vanhu va ta kota ku tshemba.

Sivela leswaku moya wa kwe wu nga ku faki moya wa mufi wu nga ku faki mabadi hi ku sivela mabadi ku nga vi na switandzhaku swo karhi.

U fanele ku phameriwa swakudya leswi nga ta hi aka mirini leswi nga swa swakudya swo kala mafurha swakudya swa swa health swa kahle swo fana na ti-fish tihove na meleka hi swo leswi swi lavekaka eka vana va xikolo.

A hi mhaka ya kahle ku sandza van'wana kambe swikahle ngopfu na leswaku vavanuna va ya engomeni hikuva loko va nga yanga engomeni swi swi vanga na mavabyi yo karhi so hi as vavanuna swi faneleke ku ri ku va hi ya engomeni.

A ku ri na mufana wun'wana a kha a nga a loveriwa hi hi mutswari u a rile leswaku va n'wi va n'wi susa va n'wi hlantswa va n'wi susa makhombo eku heteleleni u hetelela a va na badi ro rpchayisiwa hi movha ku ra ku before kwalaho rhanga lahlekeriwa hi ntirho a lahlekeriwa hi swilo hinkwaswo so i swa nkoka ngopfu.

Ndzi vona onge like va nga ha endla leswaku va cheka ti-hygiene ta vona va cheka ti-hygiene ta xikimi lexi xi swekaka naswona va va nyika tijunifomu leti baseke leti va endla sure ku ri va ti cheka nkarhi na nkarhi leswaku ta hlantswiwa na, va va nyika na ma-gloves yo khoma swakudya hawona.

Ku ka va nga siveli ku biha emirini ku tlhaviwa ti-injection ku ka va nga teki ti-consult ti-consatratative na ku jola va ha ri vatsongo.

Ndzi nga vula leswaku vatimeli va ndzilo va tiyimisela hi ntirho wa vona naswona hi nga ha va vitana leswaku i vito leri faneleke hi nga ha va vitana as ti hero ta hina naswona va tirha ntirho lowu tikaka swinene ene hi fanele hi va tekela enhlokweni va vekiwa henhla ku fana na ti dokodela hikuva va ponisa vanhu vo tala siku na siku.

Munhu xiphiqo lexi nga kona hi ku swi nga ha endla leswaku u hlangana na tinkingha to karhi kumbe miri wa wena u sungula ku va na tinkingha endzhaku ka loko u teke miri wo wo wa vuxisi swi nga ha ku vangela nkingha.

Ku ya hi mehe hi nga ha va setela ti-alarm a tifonini ta vona hikuva vo tala va va na tinkingha to rivala hi ku hi ku dyuhala ka vona kumbe hi tsala hi tsala a a ephepheni hi ri veka a khumbini leswaku va ta kota ku ri vona ku ri hi nkarhi wa so ni fanele ni phuza maphilisi.

Va fanele hi va tekela enhlokweni vanhu lava nga tsoniwa va fanele va tekeriwa enhlokweni ku fana na vanhu lava kalaka va nga ri vatsoniwa so hinkwenu ha ringana naswona hi fanele hi hi khomiwa ku fana hinkwenu.

Ndzi nga n'wi landza ndzi n'wi hlamusela leswaku swirhongo leswi a swi endlaka hikuva a swi fanelanga u fanele a a khoma munhu wo wo loyi a nga tsoniwa tanihi munhu loyi a nga no mali hikuva hinkwenu hafana hi fanele hi khomanana hi rirhandzu kombisana rirhandzu nkarhi hinkwawo.

Eya, ndzi nga vula leswaku ya wu endla ku enela eka ku tumbuluxeni ka ti program-e to vulavula hi HIV hikuva masiku lawa o nge a tliliniki va nga vulavuli hi swona so ndzi nga vula leswaku ya mfumo wu ya wu endla ku enela lokukulu ngopfu.

Ndzi nga ha vula leswaku munhu wo dyuhala a wu fanekelanga u n'wi khoma hi ndlela yo biha hikuva i mutswari eka wena naswona u fanele u n'wi kombisa leswaku wa n'wi hlonipha nkarhi hinkwawo.

Swi nga ndzi enza swi nga ndzi endla ndzi ndzi titwa ndzi hlundzuka ngopfu hikuva swa kwatisa vhele ku vona etitliniki la hi fanele hi pfuneka kona ku nga ri na save service leyi faneleke eka vana so ya swi nga ndzi endla ndzi hlundzuka swinene.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku ka a nga teki maphilisi swi ta n'wi affect-ta naswona swi ta endla leswaku a va ni stress hikuva loko munhu a vabya a nga vukheki kahle exikarhi ka vanhu u va na xitirese u ti vona onge a nga pfuni nchumu kambe swi ta n'wi pfuna ngopfu ku va teka maphilisi ya yena kahle hikuva swi ta endla leswaku a na miri wa yena wu tsaka na yena a tshama a tsakile a tlhela a vonaka kahle exikarhi ka vanhu.

Va nga ha va dyondzisa va va dyondzisa hi swakudya swo swo fana na miroho leswaku swi swi va benefita kwihi naswona va fanele va swi tiva leswaku miroho hi yona yi lavekaka emirini wa munhu.

Ndzi nga n'wi byela leswaku ku va a tsoniwile a a swi vuli leswaku a nga ha pfuni nchumu kambe i fanele a hanya a tsakile naswona ndzi ta tshama ndzi ri na yena ku n'wi seketela eka xiyimo xin'wana na xin'wana tanihi munghana wa yena.

A swakudya swo fana na meleka, huku, murhubeyila, na timanga.

Swa swi pfuna ngopfu hikuva swakudya leswi nga na rihanyo swi endla leswaku a u tshama u u basile emiehleketweni u focuse-sa u va na energy ene ku va hi dyondza hi fa energy yi laveka ngopfu emirini wa hina.

Ndzi nga vula leswaku hi fanele hi rhangisa xintu kutani leswin'wanyana swi ta ta ndzhaku ku va xintu i hi xona lexi xi hi kombaka ndlela leswaku xi endlaka hi famba hi ndlela ya kahle.

A ndzi a ndzi ta twa ndzi tsaka hikuva swi kahle leswaku va vadyondzisiwa va ha ri vatsongo kambe a swi vuli leswaku ya va hlohlotelo leswi va fane va endla swa masangu va ha ri vatsongo kambe swi faneleke swi fanelekile leswaku va dyondzisiwa hi leswi va va nga ta hlangana na swona loko va karhi va kula.

Ndzi nga ha vula leswaku a swi kahle a swi kahle leswaku munhu a ya xibedhlele a fika a hemba ku vabya hi vuvabyi byo karhi na tinese kumbe madokodela va fane va nyika nkarhi va cheka vanhu hi lava leswaku i mpelampela i va vabya va le ka xiyimo lexi va hlamuselaka leswaku va le ka xona na hikuva hina loko se hi vabya hi ya exibedhlele swi kahle ku va hi fika hi ku hi lava ku pfuneka hi tlhela hi nga pfune yi nga pfuneki leswi swi endlaka leswaku se hi fanele hi xava maphilisi hala tlhelo na mali hi nga ri na yona.

Nyanga i munhu loyi a tshembaka eka xintu ngopfu naswona u na swikwembu.

Va nga ha yi faka eka life orientation ka subject ya life orientation leswaku va dyondza hi swakudya siku na siku.

Loko ndzo va ndzi vabya ende ndzi ya eswibedhlele va fika va ndzi byela leswaku leswaku loko va cheka a va voni nchumu emirini wa mina naswona va nge koti ku ndzi pfuna hi laha ndzi swi vonaka ha kona ku ri ndzi fanele ndzi kuma munhu wa xintu loyi a nga ta ni a nga ta ndzi pfuna.

Va va kuma munhu loyi a nga ni vutivi kutani va endla murhi wa vona lowu nga ri ki nawini ta ni va famba va xavisela vanhu naswona va va va tirhisa ndhawu leyi tumbeleke leswaku va nga kumiwi hi maphorisa.

Ku yimba i swa nkoka ngopfu naswona mindhavuko yi fanele yi dyondzisa vavanuna hi timhaka hi switandzhaku swo ka u nga yimbi naswona va fanele va tiva leswaku i swa nkoka ngopfu eka vaxinuna leswaku va ya engomeni va ya yimba hikuva swi nga ha va vangela mavabyi loko va ya va kula.

I swa nkoka ngopfu ku tiva rihanyo ra n'wina mayelana na vuvabyi bya masangu ku nga va HIV hikuva loko wo tikuma u tive leswaku munhu loyi u rhandzanaka na yena u na HIV u nga ha teka xiboho xa leswaku wa tshama na yena kumbe a swi ta ku tikela na wena ku va u tikuma u ri na byona vuvabyi lebyiya mehe if loko u nga ku u tala ku tshama na yena swi ta lava mi ehleketa na hi n'wana wa n'wina leswaku swi ta n'wu affect-a hi ndlela hi ndlela yihi.

A vatsoniwa a va tekeliwi nhlokweni emavhengeleni kutani ha va nyikiwi a va khomiwi hi ndlela leyi faneleke van'wana va khomiwa hi ndlela yo biha ene a swi kahle eka vona hikuva na vona i vanhu naswona va va swi vona swilo leswi swi va humelelaka naswona a swi va khomi kahle.

U nga ha tirhisa condom ku sivela vuvabyi bya HIV kumbe u nga ha tirhisa PrEP i maphilisi lawa ma dyiwaka leswaku HIV yi nga ku ngheni.

A wu nga u nga n'wu hlawula hi u nga ha languta ndlela leyi leyi a tikhomaka a ti khomeke ha yona vumunhu bya yena la a humaka kona naswona u nga ha languta ndlela leyi a tirhaka hi yona ndlela leyi a ti niketelaka ha yona ku va a a a hlayisa va le ka vona naswona u ta swi vona ku ri munhu loyi i mpelampela i wa fit-a ku va a va nhlayiso wa le kaya ra mina.

A mbuyelo wa kona i ku va a a tsaka naswona u ta u ta vuyelela endzhaku ka loko ondzile swi nga ha tshembisi u ta vuyelela muzimba wa yena naswona u ta u ta hanya ku fana na van'wana naswona swi nga ka swi nga vonaki leswaku u na byona vuvabyi bya HIV.

Ntsena leswaku a amukela xiyimo xakwe hi ndlela ya kahle naswona a vo na nkoka wa ku hanya ka yena a nga ehleketi swo tala kumbe swo biha hi mayelana na rihanyo rakwe kumbe xiyimo xa yena.

Ndzi nga vula leswaku va va va nga xi yimilanga xiyimi xo fana na lexo xo kuma n'wana loyi a nga mutsoniwa naswona n'wana loyi a nga mutsoniwa u lava munhu loyi a nga ta n'wi nakekela naswona a n'wi endlela xin'wana na xin'wana hikuva vona vatsoniwile naswona a va koti ku ti nakekela.

Na mimirhi ya kona leyi swekiwaka naswona yin'wana va nga yi teka va ku nwisa yona kutani ta sungula ku vona a ntirho wa vona yin'wani va yi hisa then va ku tota yona emzimbeni wa wena laha ku nga na ti-Chickenpox.

A hi nga ha n'wu tshega hi ku va na yena mikarhi hinkwayo hi n'wu byela marito lawa ma nga ta mu ma ta ka ma nga n'wu yisi hansi hi nga n'wu byela leswaku vuvabyi bya minenge a swi vuli leswaku a nge hanyi hi laha ku faneleke naswona wa ha ri munhu a nga ha endla swilo leswi a swi navelaku ku swi endla a hi le maheteleleni ya vutomi naswona ntsena vutomi bya yena byi hlayisekile a kota ku hanya emahlweni a vona leswi swa ha taka swa vutomi.

Ri nga va tiko lerinene ku va titliliniki i swilo leswi matikoxikaya ti ti pfumalaka swona, titliliniki ta nkoka ngopfu naswona swi nga ha endla leswaku vanhu vo tala va tshunguriwa vuvabyi bya vona, naswona van'wanyani va tikumeka va va lahlekeriwe hi vutomi bya vona hikuva va nga kumi mpfuno hi xihatla naswona swi nga ha pfuna hi ndlela leyo.

A swiphiqo swa kona i ku emakaya timovha a ti talanga naswona titliliniki ti le kule, so swi lava leswaku va famba tindlela yo leha ku va va kuma mimovha leyi nga ta va yisa laha va lavaka ku ya kona naswona swa tika hi ndlela leyo kambe emadorobeni xin'wana na xin'wana xi koho ku na ti-wheelchair van'wana va ti kuma mahala so emadorobeni swiphiqo swa kona hi switsongo.

Ndzi kombela mi ndzi khomela mhani hikuva a nkingha leyi mi nga na yona a hi koti ku yi vona hikuva a hi na yona michini leyi lavekaka ku komba leswaku mi nga va mi karhatiwa hi yini.

A swi hi byela leswaku mfumo wa hina a wu tekeli enhlokweni a a a vanhu wa wa vona hikuva swibedhlele hi swona swa nkoka leswi a swi fane ku rhanga ku rhangiwa hi swona swi akiwa leswaku vanhu va ta pfuneka hi ku helela naswona a swi tano.

Ku na vuvabyi lebyi vabyi vitanaka Alzheimer vuvabyi lebyi loko byi khomiwe hi byona u u rivala ngopfu u rivala xin'wana na xin'wana lexi endlekaka emahlweni ka wena.

A ndzi nga kombela leswaku va ndzi pfuna hi ndlela leyi faneleka lowu nga ku va na movha lowu nga ta ndzi yisa a endhawini yo hlayiseka ndzi nga kombela leswaku va ndzi khandziyisa kutani ku yiwa kona until xidzedze xi xi hela naswona ndzi ndzi va ndzi nga pona hi ndlela leyo.

Ndzi nga vula leswaku va fanekele va faneleke va amukeriwa etindhawini hinkwato ta miako kumbe swo famba hikuva na le swikolweni ngopfungopfu eswikolweni hikuva na vona i i vanhu naswona va fana na munhu wun'wana na wun'wana va ehleketa ku fana na munhu wun'wana na wun'wana naswona va na malunghelo yo fana na munhu un'wana na un'wana so va fanele va tekeliwa enhlokweni na vona tanihi vanhu.